Ntho eo e ne ke tla etsa e sa tshwaneng le ya dipetleleng tse ding, ke ho dula ke le teng nna monga sepetlele ho etsa bonnete ba hore, basebetsi ba ka ba dula ba etsa mosebetsi wa bona o tshwanetseng ka dinako tsohle. Mme e ngwe ke ya hore ke ne ke tla dula ke etsa bonnete ba hore meriana e teng ka dinako tsohle ho se be le mohla ho tla thwe meriana ha eyo kapa ya short-a, e ngwe ke ho eketsa palo ya makoloi a bakudi, mme ke ne ke tla etsa bonnete ba hore palo ya makoloi a bakudi e ngata hoo e le hore ha hona le ka mohla o tla thwe koloi tsa bakudi dia shota, e ngwe ke ho aha sepetlele se ananelang le batho ba sa itekanelang, ba nang le bokowa.

Ntho e kileng ka e utlwa ka ditliliniki tsa ho rera lelapa ke hore, batho ba isang bana ba bona mono ba etsa bana ba tle ba tatele ho kena maemong anana a thobalano. Ha feela ba se ba tswa ho hlaba bo dinalete jwalo ho fuwa meriana enana ya ho thibela peleng, mme batho ke bona ba senyang tshebetso kapa lesedi le ba lefuwang ke ditliliniki tsa ho rera malapa ka diketso tsa bona.

Nna jwalo ka ngaka, ke nka eletsa dingaka tse ding hore re ikopanye re tle re ye bathong bana ba rekisang tseleng, re nto ho ba etsa kelohloko ka taba ya ditlamorao tsa disebediswa tse sa kenywang ditekong, ho shejwa boemo ba tsona letlalong la motho. Le ho rotloetsa dingaka tse ding di dule di fana ka tsebo, ho bakudi ba bona hore ba tle ba tlohele ho reka ditlotso tseo tse sa kenywang ditekong tsa ho sheba hore na di dungweletsehile ho sebediswa ke batho.

Keletso ya ka e tlaba hore, motswalle enwa wa ka a kgutlele hape ngakeng hore a tle a tsebe ho shebuwa hore na seemo sa hae se ntse se le . Ka morao ho moo, ke tla mo kgothaletsa hore a dule a latela melao e ngaka e mo fileng yona, haeba ho itswe a nwe moriana ka one, a etse bonnete ba hore mehla enana ha one e otla a etse a nwe meriana ya hae hore atle a iphumane a na le bophelo bo ntlafetseng ebile bo le bolelele.

Nakong ene ke tswa, lenaneong lenana ke ile ka ikutlwa ke ikemiseditse ho fetola tsela eo ke tlamehang ho phela ka yona. Ke ile ka qala ke ikwetlisa letsatsi le letsatsi, ke qala ke ja dijo tse fanang ka dimatlafatsi tsa mmele, mme phapang e lenaneo lena le entseng bophelong ba ka ke ho hore ke tle ke qale ke nkella, boemo ba bophelo ba ka hloohong ho feta nakong yane ya pele.

Mabaka a fapane a etsang, re diehe ho fihla kapa re qeteletse re sa fihle polasing. Le leng la pele ke hore re sokola tsela eo re tlamehang ho tsamaya ka yona ho fihla moo re tlamehang ho lata mokudi teng. Le leng la lebaka ke hore makoloi a rona, ha se makoloi a kgonang ho tsamaya ditseleng tse leng hore batho ba phelang ka hare ho dipolasing ba phela ka hare ho tsona. Mme e nngwe ya lebaka ke hore, ha re kgone ho fumana aterese e lokileng ho tla fihla tsona, jwalo ka e mong wa basebetsi ba di-paramedic, re ntse re etsa ditletlebo le rona ho lekgotla hore ba lokise dikoloi.

E, nna kea dumela hore kgomo ya fatshe e be molaong, ho latela dipatlisiso tse ileng tsa etswa ka yona hore di kgona ho phekola mahloko a feng, e ho dumeletsehile ha feela batho ba e sebedisa ho latela melao le melawana e beilweng le hore batho ba tle ba e be le mangolo a bontshang hore ba dumeletsehile ho ka lema kapa hona ho rekisa kgomo ya fatshe.

Ke ile ka elellwa hore kapa hona ho hlokomela hore, e fela ko koduwa enana ya COVID-19 e le siki e leng hore e batla e le kotsi haholo hoo re tlamehang hore re potlakele hape ho lo hlaba di-booster shots hore re tle re itshireletse. Ka ha hobane lefu lena ke lefu le ileng la fumanwa e le lefu le leng le bolaya batho ka sekgahla se seholo, hoo ho sa fang le dingaka matla a hore ba tle ba etse diteko tse matla kapa tse felletseng ka lona, mme ba ne ba hloka hore ba nne ba re fe seo re tla se sebedisa ho le kokobetsa ha ntse ba etsa diteko tse felletseng ka lona lefu lenana.

Movember ke letsholo la selemo le selemo moo banna ba hodisang ditedu nakong ya kgwedi ya Pudungwana. Ho hlokomedisa le ho tshehetsa ditjhelete bakeng sa ditaba tsa bophelo bo botle ba banna, haholoholo mofetse wa tshwelesa ya senya, mofetshe wa testicular le bophelo bo botle ba kelello.

Nakong ya hona jwale ha ho sale thabelo ka pele ho finyella diprokgokramo tsenana tse thusang batho. Re nka sebedisa tsela ya internet-e ho di fuputsa, mme re dibaka moo ba sebeletsang teng kapa tsona dinomoro tsa mohala ho ba letsetsa hore re tle re kgone ho fumana thuso bakeng sa motho ya fokolang.

Dithibelo tsa, kgolo ke e ngwe ya dikotsi tse nka kopanang le tsona. Kgatello ya madi e sa laoleheng hantle e ka ama phallo ya dimatlafatsi le oxygen ho leseya. E ngwe ke tswalo pele ho nako, ho sireletsa mma le ngwana, dingaka di ka na tsa kgothaletsa ho beleha pele ho nako, e leng ho tlisa dikotsi tsa yona bakeng sa leseya le sa mma lona ka nako ya tswalo.